Boikarabelo, ke ba monga tekesi hobane ke yena a hirang bakganni hore ba tlo mo kgannela, bakganni bona sa bona ke hore bakganne ditekisi fela. Jwale tekesi ha e na le mathata boikarabelo ke ba monga tekesi, ke yena a tlametseng ho lokisa mathata a teng ditekesing tsa hae.

Eya, mokgwa ona wa dipalangwang, o lokile haholo ho batho ba baholo, ka hobane o tlo etsa hore batho ba baholo ba ye mabakeng a bona ka bolokolohi. Ha ba ke ke be, ba dula ditekesing tseo tse sa tshepahaleng tse sa lokang hantle, tse le ho reng di ka kenya maphelo a bona kotsing. Jwale dipalangwang tsena tsa e-hailing di betere haholo ho batho ba baholo, hobane o tlo dula a le mong feela ka hara koloi le mokganni. Jwale o tlo lokolloha haholo hape hobane dikoloi ke dikoloi tse le ho reng ke maemong a hantle.

Dumela motswalle, ke qeta ho etsa research mona ka hore re tlo hloka tjhelete e kakang hore re be re ye leetong la rona la ho ya Gauteng. Ke fumane mefuta e tharo ya dipalangwang e tlo re fihlisang Gauteng motswalle wa ka. Jwanong mefuta eo ke wa sefofane, wa sefofane o tlo hloka sixthousand ranta ha re le babedi, ho bo ba wa terene, wa terene o tlo hloka fela twothousand ranta ha re le babedi, ho bo ba hape le wa bese kapa ditekesi e le mebedi eo e tlo hloka nine hundred hore re be re fihle Gauteng jwanong wena motswalle o kgetha efeng?

Eya, dibese di a kgona ho fana ka tshebeletso ya boleng ho batho ba rona ba seng bale baholo, ka hobane ntho ya pele dibese ha di ture hakalo, ha di ture jwalo ka ditekesi. Hape dibese di tshepehile haholo hobane bakganni ba teng ke batho, e leng hore ba ile sekolong ba train-wa pele ba tlang ka mosebetsi oo, hape ha se hangata o tla utlwa hore dibese di kene ka hara di-accident. Jwanong ke nahana hore dibese di kgona ho fana ka tshebeletso ya boleng ho batho ba rona ba se leng ba le baholo.

Nna ke ka reka tekesi pele, hobane ke kgolwa hore tekesi ke yona e kgonang ho etsa tjhelete e ngata ho feta koloi e nyane. Hape ha ke kgona ho etsa tjhelete e ngata, ke tlo kgona hore ke hodise kgwebo ya ka ka pele.

Eya, dibese sa ntsane di hlokeha, dibese ha di ture haholo jwalo ka di-Bolt, di-taxi le di-Uber.

Tsatsi le nkileng ka tsamaya leeto le letelele ka lona e nele la mohla di-twentyfour tsa December. Ne ke tsamaya le ba lelapa la ka, re ya polekeng e bitswang matlapeng, re ile ra fihla matlapeng ka di-twentyfive tsa December. Hape ho ne hole monate haholo ho ya polekeng eo e bitswang matlapeng le ba lapa leso. Re jele dijo tse ngata tse fapaneng jwalo ka di-pizza, di-burger le dikgoho tse entsweng ka tsela e fapaneng.

Ne ke tshohile haholo, ha ke fumana hore ke nna a ekeditseng palo ya tekesi hore e imelwe, hape ke ile ka kopa tshwarelo ho batho bao ne ke kalame le bona taxi ka maemo ao ke ba kentseng ho ona.

Dumela abuti, ke a leboha ka ho tla mona kajeno ho tla reka tekete ya dibese tsa rona kea utlwa hore o batla ho ya Mpumalanga. Rona re na le mefuta e mebedi ya di tekete. Tekete ya pele ke ya hore e tlo kgona ho fa matla wa hore, o kalame bese mo o tlo dulang ole mong ka sephiring. Ya bobedi, o kgona ho dula le batho, empa ha hona sephiri. Tekete eo e tholahalang hore o dule ka sephiring ke one point three, hape, bese ya teng e tloha ka eight hoseng le ka twelve wa motsheare. Tekete e etsang hore o dule le batho ho sena sephiri ke eighthundred, bese ya teng e tloha ka nine wa hoseng, ho ba na le e ngwe e tlohang ka one wa motsheare.

Ha ke rate ho arolelana sepalangwang sa ka sa Uber kapa Bolt. Hobane ke ile ka fihla lata ka le leng la matsatsi mosebetsing, ha ne ke arolelane sepalangwang sa ka sa Uber kapa Bolt.

Eya, nna ke nahana hore ke ithutile hantle sekolong sa ho kganna ka ho paka wa koloi. Ke nahana hore ha o paka koloi, o tlametse oe pake ka tsela e lo reng batho ba bang ha ba fihla ka dikoloi tsa bona, ba kgona ho dipaka hantle, hape ba kgona ho dintsha hantle, ba sa sititseha ke koloi ya hao.

Mehwato e ileng yang ama ya bo raditekesi ke ya hore ba tla le tsela e yang Natal. Ka qeteletse ke fihlile lata leetong la ka.

Aa monna, o paka jwang mo ke reng ke tlo paka teng, re tla bona hore o tlo tswa jwang koloi e ya ka lenna ke siya mo.

Koloi ena ya private e molemo haholo hobane ke tlo kgona ho nka ba lelapa la ka le metswalle ya ka, re ye maetong ao re batlang ho ya ho ona, ka nako e batlwang ke rona, hape re tlo fumana .